Kgetlho la ntlha ke pagama sefofane ke ne ke ikutlwa ke thabile thata. Mme gape ke ne ke tshogile. Ke ne ke ntse ke rata difofane go tloga ke le monnye. Ke kgale ke lakatsa go ka e namela. Mme ka letsatsi leno re ne re ya matsatsing a bokhutlo kwa Kapa le ba losika lame. Mme fela ke ne ke itumetse thata go ne go na le modumo tota. Modumo o montsi. Ke ne ke itumetse thata le balosika lame. Ke ne ka simolola go tseya ditshwantsho re pagame ga re godimo go maru go itumedisa thata.

Dikgwetlho tsa go reka dikarata tsa dibese di akaretsa go tlhoka kitso ya digital-e mo badirising ba bangwe. Mathata a go akaretsa ha network-e, ditshenyegelo tsa dikarata le tuelo ya ntlha le tlhokego ya go kwadisa karata go amogela dipoelo. Mathata a mangwe a akaretsa go felelwa ke nako ga karata le kgonagalo ya go khansela karata ka ntlha ya tsietso e bolaelwang mmogo le go sa phuthuloga ga mela e meleele diofising tsa ditekete.

Mopalami yo o siameng wa bese o tlotla ba bangwe le mokgweetsi. Mme o boloka mowa o retibetseng le o didimetseng. O bontsha bopelotelele ka bogolo jo bogolo jwa bese le ditaelo tsa yone. Ebile o latelela melawana a e e e e pabalisegang, pabalesego ya pabalesego ya pabalesego.

Go na le dikotsi tse dintsi thata fa go na le di strike. Jaaka go gobala mo mebeleng gape le ditatlhegelo tsa economy. Tse di amang dikgwebo le tse di amang badiri le economy ka bophara ka go latlhegelwa ke tlhagiso ya letseno. Le matshosetsi a puso ya molao le go nyatsa ditema molao tse di ka fa molaong le go tlhola go sa tlhomama. Dikotsi tseno di gobatsa badiri ba ba sa naleng tiro. Mme gape di strike tsena di ama batho ba ba yang tirong. Ka gonne ba palelwa ke go fitlha ko tirong ka gonne ba sena dipalangwa.

Dinako tseno di dira gore go nne le sekgala se se fa gare ga mafelo a go ema .